Vurhangeri i vuswikoti byo byo rhangela van'wana hi vutlhari hi ku va kokela emahlweni leswaku va fikelela xikongomelo xo xo karhi i ku kota ku katsa ku susumetela ku pfuna ni ku vekela xikombiso eka ntlawa wa vanhu. Eka mitlangu vurhangeri byi hi ndlela ya njhani? Vurhangeri lebyi emahlweni ka mitlangu byi tirhisa hi ndlela yo hlawuleka hikuva byi endla leswaku ntlawa wa tirhisana kahle naswona wu fikelela ku tlula kumbe ku kula, ku vekela xikombiso, u fanele ku kombisa ku ti nyiketelela ku tirha swinene na ku va na xichavo eka vatlangi kulobye. Xikombiso, a nga sungula ku tlanga hi matimba a kombisa ntwela vusiwana.

Loko ndzi kota ku engetela nchumu wun'we lowu ndzi wu tsakelaka evuton'wini bya mina a wu ta va nkarhi lowu eneleke wa ku va na vupfhumba, vandla ra vanhu lava ndzi rhandzaka, ndyangu, vanghana kumbe vanhu lava ndzi nga dyondza ngopfu eka vona. Hikokwalaho hikuva vutomi byi tala ku twa byinene loko u ri exikarhi ka vanhu lava tsakelaka lava u nga tiphinaka na vona, naswona va khoma hi mbilu leyinene, swiviko swa ntsako, ku hanyisana, ku vulavurisana kahle, ni ku tirhisana swi kula ngopfu loko munhu a ri na xihoko xa kahle na van'wana. Leswi endlaka leswaku vutomi byi va na nkoka swinene ku tlula ku hanya ntsena.

Ina ku teka swifananiso swi tirha swinene ku pfuna vanhu ku tsundzuka minkarhi leyi va yi tsakelaka. Swifaniso swi nga tirhisa ngopfu leswi landzelaka, ku pfuxa mintlhaveko loko munhu a langutisa xifaniso a nga sungula ku twa ku ku tsakama, kurhula ku tsaka kumbe ku tshemba ni nkarhi wolowo, ku khumbisa mianakanyo, vutomi byi byi tele hi mintokoto kambe hi nga swi koti ku yi tsundzuka hinkwayo hi mianakanyo ntsena. Xifananiso xi tlhela xi endla leswaku u tsundzuka swilo leswi a swi humelela kwalaho, ndhawu vanhu lava a wu ri na vona ni leswi a swi humelela, ku hlayisa rifuwo na ra nkarhi. Swifananiso swi fana ni bokisi ra swilo swo tshama na swona u nga swi komba van'wani hi nkarhi lowu taka.

Vuhungasi lebyi ndzi hlawulaka lebyi vana xikan'we ni vantshwa va nga na nhlohlotelo byi nga endla mitlangu ya xiolwa moya tanihi ku baleka, ku tlanga bolo, ku tlanga Netball kumbe ku tlanga mitlangu ya ya le ka xitikweni tanihi xikiri kumbe maboko. Hikokwalaho ka yini ndzi hlawula mitlangu leyi, yi endla leswaku miri wu tshama wu basile ni wo tiya ku tlanga ehandle swi pfuna vana leswaku va tshama va ri karhi va tikatika. Leswi endlaka leswaku va hanyeka kahle. Yi tiyisa vuxaka exikarhi ka vana, yi hunguta nkarhi lowu va wu tirhiselaka riqingho yi pfuna ku humesa mintlhaveko.

Loko ndzi nga heta awara yin'we ntsena hi vhiki eka ntirho wa mina wo tihungasa ndzi nga yi tirhisa ku hlaya buku yo ndzi tsakisa kumbe ndzi dyondzisa swilo leswintshwa, hi laha swi nga ta ndzi hungasa ha kona ni ku n'wi pfuxa mianakanyo. Ku hlaya swi ndzi humesa emisaveni ya ntiyiso, swi ndzi nyika nkarhi wo pfulukaxa miehleketo, ku rivala maxangu ya siku ni ku nghena emisaveni yin'wana leyi ndzi nga tiphinaka ha yona. Swi tlakusa vutomi bya mina hambileswi wu nga ntirho wa wo tihungasa. Ndzi tshama ndzi dyondza swilo leswintshwa hi misava, vutomi kumbe hi ndlela yo antswisa vutomi bya mina. Swi ndzi swi nga ndzi endlisa kun'wana na kun'wana swi endla leswaku ndzi titwa kurhula ni matimba.

xivutiso lexi xa nkoka ngopfu naswona xi vula hi ku cinca loku veke kona evuton'wini bya vana va sweswi. Hikokwalaho ka yini vana va masiku lama va nga ha yimbeleli tinsimu ta khale leti nga ni dyondzo, nhlonipho ni ntsako? Ku cinca ka vutomi bya vaaki namuntlha vana va tala ku kurisa emadorobeni laha ku nga ri ki na ntolovelo wo hlengeletana, leswi va tlanga hi ntlawa ku fana ni mapurasini kumbe letindhawini ta khale, leswi swi endla leswaku mikhuva ya khale yi lahleka. Ku nyamalala ka nkoka wa ndhavuko eka ndyangu, thekinoloji yi teke nkarhi wo tala, ku pfumala mihlangano ya ndhavuko, ku honisa ka nkoka ka tinsimu.

Munghana leswi ndzi swi tsakisaka ngopfu eka ntlangu wa Springbok wa twenty twenty three hi nkarhi wa Rugby World Cup, i ndlela leyi tiko ra Afrika-Dzonga ra hina ri hlanganeke ha yona tanihi rixaka. Naswona va swi kotile ku hlula misava hinkwayo hi ku tikarhatela, ku tirhisana ni ku tinyiketela. Leswi swi ndzi tsakise ngopfu hi ku hlula minkarhi yo tala hi ntlangu lowu wo tika, Springbok yi hlule hi one-point eka tinhlanganelo tinharhu to hetelela, ku tirhisana ka vatlangi hinkwavo a ku ri pfurha exikarhi ka vatlangi va rixaka ro tlhela, naswona un'wana na un'wana u nyikile nchumu wa nkoka. Siya Kolisi murhangeri wa ntiyiso kaputeni Siya Kolisi u kombisa vuswikoti byo hlamarisa byo rhangela xichavo ku tsakisa ka tiko hinkwaro.